Irhabi kuyizimbatho ezivunulwa maNdebele, begodu abanye abantu nalibona njengokungabi nesitayela.

Isikotjhi, yinto evunulwa matlawana ekhambelana nerhabi.

Umdzegana, ngokuvamile ivunulwa babantu bengubo, ngesikhathi seminyanya yesintu efana nemitjhado.

Umnayilana, yindwangu eqinileko nengaboli msinya. Esikhathini esinengi isetjenziselwa ukwenza iimpahla ezifana namajazi, iinketi kanye nezinye izinto ezifana namabhege, yona ithandelwa ukuthi kulula ukuwuhlanza.

Umgari yindwangu eyenziwa ngeentambo ezivela esilwaneni esibizwa ngokuthi yigutjha. Umgari wona umayelana namakhaza, kodwana kesinye isikhathi ubanzima ukuwuhlanza, begodu udinga ukunakelelwa kuhle ukuze ungabhidliki.

Umadalanyana, ziingqoko zokulala ezivame ukuvunulwa ebusuku, zenza umuntu azizwe akhululekile njalo nakathokozela ukuphumula. Zivame ukuba zithambile zenziwe ngendrwangu elula ukuze zingalimazi umzimba.

Umbalo ukuvunulwa babantu bengubo wona uchaza umsebenzi womuntu, isimo sakhe, namkha ihlonipho yakhe. Umbalo ingakho uyindlela yokuziveza, umqondo womuntu.

Unokhethwako yindlela umuntu akhethe ngayo ukuvunula izinto azithandako, nanyana ezimfaneleko. Ukhetho liyahluka ngomuntu, ngomuntu njalo likhombisa

Umtshurhwana yizimbatho ezimbathwa ngewesifazane, begodu bawuthanda khulu, ngombana uhlala omuhle emzimbeni.

Isihlohlo yisincediso sokuhlobisa ihloko, simbatho khulukhulu babantu bengubo.

Umncwazi yisimbatho, esimbathwa ehloko, njalo sivamise ukwenziwa ngendwangu ephothiweko. Abanye bawusebenzisa njalo ngendlela yokuhlobisa, ukuze bazibona babahle, namkha ukuze bazibone bahloniphekile.

Umkhala ofakwa ehloko, babantu, namkha masokana abuya engomeni.

Unomahlonjana yisimbatho sesintu esimbathwa khulu madoda, ivamise ukuba yingubo ede eyenziwe ngendwangu eqinileko. Kwezinye isikhathi ingaba nemibala ehlukahlukeneko.

Unomatlawana yisimbatho sesintu, esimbathwa babantu bengubo. Sivamise ukuba yingubo esifitjhani, begodu ethungelelwa ngezandla.

Ivunulo yesintu namkha yesindebele, iqakatheke khulu, ngombana ngiyo etjengisako, namkha etjhoko bona sivela kuphi, begodu sibobani.

Isiko litjho izinto ezenza ngikhumbula ukuthi ngingubani. Liyindlela yokuphila esiyithola kibokhokho bethu njengendlela esidla ngayo, esimbatha ngayo, kanye neminyanya esiyenzako, lona libalulekile.

Izembatho zamasiko noma ivunulo yendabuko, iveza ubuwena ngombana ikhombisa ukuthi ungowasiphi isizwe. Lezizembatho azigcine nje, ngokuhlobisa umzimba, kodwana ziphethe umlando, amasiko kanye nehlonipho esiyithola kibokhokho bethu.

Ukudla okuthandwa khulu mratha, inyama, ijemu kanye nokhunye. Lokhu kudla kungenza ngizizwe ngikhumbule ekhaya, ngombana kulisiko lethu ukudla soke ndawonye emndenini. Ngiwuthanda ngoba akusikho kudla okunzima, kodwana kuyakhuthaza begodu kunikeza amandla.

Ekhaya sikhuluma isindebele, leli limi silisebenzisa nanyana sikhuluma nabazali, abantwabethu, kanye nabanye abantu emndenini. Ilimi leli, lisetjengisa isiko lethu njalo, begodu ngilo elisihlanganisa nabokhokho bethu.